Ndingathi makababhalele umyalezo ngenombolo abangayaziyo ukuze kube ngathi ubhalwa ngumntu ofuna ukumxela.

Ndicinga ngoba ndingachaphazeleka kakhulu ngokwasengqondweni ngoba kaloku andizukwazi ukuphuma ndiyoncokola nabantu, okanye ndihambe ndiye ezivenkileni.

Ndingatsalela umnxeba inombolo yobundlobongela obusekelwe kwisini.

Akuyonyaniso into yokuba abantu ababhinqileyo badlwengulwa ngenxa yendlela abanxiba ngayo kuba amadoda ayamdlwengula nomntwana onenyanga ezine nangaphantsi.

Ndingamcebisa ukuba makaye eklinikhi ekufutshane naye ayocela idyasi kamkhwenyana kuba yona ikukhusela kwizifo iphinde ikukhusele nasekumitheni.

Ukutshaya rhoqo ingakumbi ngokugqithisileyo kungabangela isifo sephepha, isifo sentliziyo, isifo semiphunga, i-cancer kunye nezinye izifo eziyingozi.

Intloko endiphetheyo ayinyamezeleki, ndicela undincede oku kokuba ndingagoduki ndisaphethwe yintloko. Ndiyakucela ndicela undincede nokuba kungeepilisi zentlungu zodwa.

Ukondla abantwana esikolweni kubalulekile kuba abanye abantwana abakwazi ukutya ekuseni kakhulu. Okwesibini, abazali abasanyanzelekanga ukuba bavuke ekuseni balungisele abantwana ukutya abazawukutya nabazawukuphatha esikolweni

Into yokuqala endingayibuza kukuba baphi abantwana bam, abenzakalanga na.

Ukuze siqondane ndizawujonga izandla zakho, ubuso bakho kunye nokushukuma komlomo wakho.

Ukutshaya kwakho uyintombazana kunganciphisa amathuba wokuzala, kwandise amathuba wokuba nesifo somhlaza.

Ndingaqasha umntu ongutata ozawujongana naye.

Ndicinga ukuba singandisa iziqhamo, ekuseni siqinisekise ukuba batya isidlo esinobisi.

Amayeza wesiNtu angadityaniswa namayeza wale mihla ngokuthi kuthathwe amayeza wesiNtu anikwe abasemagunyeni ukuba mabahambe bayowahlola ukuba angakanani amathuba wokuba angasinyanga isifo esithile. Emveni koko kuthathwe elona yeza lifumaneke linamandla wokuba lingasinyanga isifo esithile, lidityaniswe namayeza wale mihla kutsho kwenziwe iipilisi kunye namayeza angamanzi.

Into eyenza ukuba abantu babufihle ubundlobongela obusekelwe kwisini kukuswela imisebenzi. Abantu abaninzi abaxhatshazwayo baxhomekeke kwa kwaba bantu babaxhaphazayo.

Andikholelwa, kuba ayikho into eye yenziwe kwiimeko ezifana nalena.

Kubalulekile ukondla abantwana ezikolweni kuba abanye abantwana baye bahambe bengatyanga kuba bengakwazi ukutya ekuseni kakhulu.

Kuyatsha kwamakhelwane wam enamba thirty-five, Bhanya Street.

Ipharamedikhi kufuneka ibe ngumntu ozawukwazi ukunika uncedo lokuqala isigulane. Futhi kufuneka kube ngumntu okwaziyo ukuqhuba ngokukhawuleza kuba ipharamedikhi ngumntu ofowunelwa xa kufuneka uncedo oluzawukhawuleza.

Licebo elibi kakhulu elo. Ndingamcebisa ukuba athathe i-ARVs zakhe yonke imihla ngexesha elinye ukuze aphile ixesha elide futhi angayidluliseli intsholongwane kwabanye abantu.

Into ethi qatha kuqala engqondweni yam kukunyanga abantu ngamayeza esiNtu, kuba ezilalini ezisekudeni nezibhedlela bekuye kuqalwe emagqirheni okanye emaxhweleni ngaphambi kokuba umntu asiwe esibhedlela.

Yekani ukumntlonta umntwana. Lo mntwana unesifo esibizwa ngeDown syndrome, esi sifo uzelwe naso. Umntwana onesi sifo uye angakwazi ukuhamba kakuhle okanye ukuthetha kakuhle. Esi sifo singahlasela nabani na.

Ndingathatha inombolo yakhe ndimfowunele rhoqo ngexesha lokuthatha amapilisi ndimkhumbuze ukuba makawathathe.

Ndingazama ukufumana umntu owazi ulwimi lwam kunye nolwimi lokuqala olusetyenziswa ngabasebenzi basesibhedlele ukuze umntwana afumane uncedo aludingayo.

Ndingaphelelwa lithemba lokuba ndizawuncedakala kuba xa sele sekusemini baye babale inani labantu abaza kulinceda, abanye bajikiswe.

Ndingazijikisa okanye ndizilahle kuba amapilisi angenawo umhla wokuphelelwa angangasebenzi okanye abe yingozi empilweni yam.

Andicingi ngolo hlobo kuba ulutsha belungeke lumithe ngendlela elumitha ngayo ukuba belufundiswe kakuhle ngeendlela zokuthintela ukukhulelwa.

Into engamenza ukuba ayeke ukutshaya kukuthola umsebenzi okanye avule ishishini kuba akekho umntu onento yokwenza ongatshaya ipakethe eye-twenty ngosuku nangaphezulu.

Into ethi qatha kuqala engqondweni yam yidepho.

Ukuphathwa yintloko ebuhlungu rhoqo yenye yeempawu zesifo esibizwa ng-meningitis. Isifo se-meningitis sihlasela intloko kwaye sinobungozi kakhulu.

Ndingazama ukufumana idilesi yakhe, emveni koko nditsalele umnxeba isebe elisebenza ngobundlobongela obusekelwe kwisini.

Umfundi othe wahleba umfundi okhulelweyo okanye wamgxeka kufanele ohlwaywe kuba umfundi okhulelweyo angasiyeka isikolo ngenxa yokuhletywa okanye ukugxekwa.

Ndingamcebisa ukuba makaye esibhedlele okanye eklinikhi ukuze athole amayeza okuzikhusela ukuba akakosuleleki okanye athole i-ARVs ukuba sele osulelekile.

Ndicinga ukuba ugqirha uzomcebisa ukuba makayeke ukutya iswekile, atye iziqhamo, imifuno, asele amanzi ngokwaneleyo kwaye ajime.